Mna ndandikhwele iteksi endingayaziyo ukuba ayivumelekanga ukuba ihambe laa ndlela ndabe ndisiya kwi-interview. Yamiswa yinqwaba yezinye iitekisi kwathiwa uba masiphume phandle, babe besingxolisa oonoteksi kwathiwa uba asizukuya ndawo. Andakwazi uqhubekeka ke ngoku ndiye kwi-interview, yandiphosa kanjalo ithuba lomsebenzi.

EKomani abakhenkethi bangonwabela ubuhle bendalo kwiHangklip Mountain, bahlangane nezilwanyana zasendle eLawrence De Lange Nature Reserve, baze bafunde nangembali yedolophu kwiindawo zeembali nezakhiwo zamandulo. Le ndawo ihambisa iintswelalwazi, ukuphumla kunye nokuxhobisa ngembali nenkcubeko. Yindawo ebalulekileyo ekhenkethweni kwimpuma yeMpuma Koloni.

Ndingaziva ndidane kakhulu kodwa ke le meko ingandifundisa isifundo ukuba ndingaxhomekeki kakhulu kwisimo esingaqinisekanga. Ndifunde ukuba mandihlale ndizilungiselele kakuhle, nangona ibhasi ibingasoloko ilibazisa kodwa ngoku iye yandilibazisa. Ndiza kuqala ukuqonda ukuba ukungathembeli kakhulu kwimikhwa engathembekanga kunganceda ndiphumelele.

Ndiyayiqonda ukuba mhlawumbi uyaziphumza okanye ujonge ukuphumla kancinci kodwa ndicela ukucacisa ukuba umsi wecuba undichaphazela kakhulu kuba ndihlutshwa sisifuba. Xa kukho umsi ndifumana kunzima uphefumla kwaye kusuke kube yingozi empilweni yam. Ngaphandle koko ukutshaya emotweni yabakhweli akukho semthethweni. Nceda bhuti, ndicela ucime icuba.

Ukuhamba rhoqo kunciphisa umngcipheko wesifo sentliziyo, isifo sofuba kunye nokunye kwegazi. Xa uhamba yonke imihla utshisa ama-callories, nto leyo enceda ekuthinteleni ukutyeba okungaphilanga. Kuyanceda kwabo bafuna ukunciphisa umzimba ngendlela engaxinzekiyo, kupholisa ingqondo. Ukuhamba ngakumbi ngexesha lasekuseni kunceda ekuphuculeni imo yomoya, kunciphisa unxinzelelo, uxinano lwengqondo kunye needipreshini.

Uqhankqalazo lwabaqhubi beeteksi luchaphazela abaphangeli ngendlela yokuba balibaziseke emsebenzini, basebenzise imali engaphezulu ekusebenziseni ezinye iindlela, umzekelo iUber, okanye babekwe engciphekweni ukhuseleko nengqondo. Aba bantu baxhomekeke kwiiteksi njengandlela ephambili yokuhamba, yiyo loo nto xa kukho uqhankqalazo impilo yabo yemihla ngemihla iyaphazamiseka kakhulu.

Imali iba ibhatalwa phi ndingayibuza kwabakhweli kuba bangandixelela inyani uba yimalini. Umqhubi yena anganyusa amaxabiso kebona ingathi andingowalapha okanye andiyazi imali uba yimalini.